Njengomzali kuye kundincede kakhulu ukutya komgalelo ngoba ufumanisa ukuba ngeli xesha bevalela phakathi enyakeni andithengi kutya kakhulu, ndithenga ezo nezo. Oko kutya kuye kundincede kuhlale ixesha elide nako. Naxa kuphela unyaka kuyafika futhi oku kutya sohlule. Nalapho khona kuye kundincede ngeli xesha kumele ukuthi ndijongane neempahla zesikolo, ndijongane nazo kuphela ndikuyeke ukutya ngoba sekukhona. Ngako konke ke sihlula kabini. Kunceda kakhulu ngoba andithengi okoko.

Ukuba nepolisi yesingcwabo kuyanceda kakhulu ngoba umngcwabo awuhlelelwa, uyinto evele izivelele nje. Ngako kunceda ngokuthi xa uvelile uyakwazi uba uthathe iinto zakho uyuvele uyothatha iimali zakho phaa ubukade ubhatala khona. Kanti xa ingaba ungenayo imali akukho apho uzayithatha khona ngoba usuke ubeka imali usithi uyenzela xa kuvele isingcwabo, okanye uyazi uba ngeempelanyanga kumele ukuthi ndenze into ethile. Kuyanceda kakhulu ukuba nepolisi yomngcwabo.

Ukuthumela umvuzo ngefowuni kunceda ekubeni imali yakho ayibi sengcuphekweni yokuthi ithathwe usathi uphuma ngegeyithi. Uyakwazi ukuthi ufike uthenge e-town ungakhange ukhuphe mali yakho, ukhuphe leyo uthe wayidinga imali. Xa kanti unemali oyinikwa esandleni kulapho ingaba sengcupheni ukuba ungayilahla nale mali okanye le mali ingathathwa kuwe esandleni. Kanti xa isebhanki imali yakho kulapho ikhuseleke khona kakhulu. Uyakwazi nokuthi uyigcine xa ungayidingi, ungagcini mali endlini apho kungangena ootsotsi nanini na.

Abantwana bafunda bengafumani mali, umntu sekethenjisiwe ukuba nantso imali yakhe iyeza, ingatsho ukufika. Loo nto leyo, ufumanise ukuba ibeka umntana wesikolo elucinzelelweni lokuba aze afunde engenamali. Kuthi umntana wesikolo sekuthiwa makenzise iimpepha ezithile agijime ehla esenyuka efunana nezo mpepha angazifumani kodwa ezo mali. Kuye kube kuvele ukuba nantso imali, bomele ukuthi sowuyifumene ngoku, abantu awumele ukuthi afumane nabo bona sebefumene, yena umntana akakufumani kwamali leyo.

Ukuba umntu unezindlu ezininzi ukuqeshisa enye yazo kungamnceda ukuba abe nayo enye imalana engenayo, akwazi ukuthi ngaloo mali umzekelo, ngaloo mali akwazi ukubana ubhatala umbane. Xa ebhatala umbane akwazi ukuthi kwaye futhi ngaloo mali ubhatale umasingcwabisane wakhe. Azi uba ngale azawuthi ayifumane apho imali kukho izinto azivalayo ngayo imncede kakhulu loo nto leyo. Ize kuthi kwale ndlu le ayokhileyo ibuye nafuthi imbuyisele imali le wayesokha ngayo ngezo ndlela.

Ukugcina kwabo imali kunganceda ekubeni babe nengenelo ukuphela konyaka apho bazathi bakwazi ukubhatalela abantwana esikolweni for unyaka ozayo. Bakwazi nokuthi bathenge iimpahla zesikolo zabantwana. Kungabanceda ke futhi ukuthi bakwazi ukuplana kakuhle okanye ukucwangcisa kakuhle ukuthi baza kwenza njani na ngale mali, ukuze impilo yabo iziqhubekelele phambili, ngoba kunzima ngoku ukuthi uzagcina imali kuwe ngoba igqibela seyivelelwa ziingxaki.